Izindlela ezinomthelela ukusukeni kuthunywa izici zamasiko nezenhlalo, okuhlanganisa amasiko enkolo njengakuJuda kanye ne-Islam. Nezinkambiso zomphakathi, izinzuzo zezempilo ezichatshangwayo, kanye nesifiso sokuhambisana nobunikazi beqembu noma amasiko. Le zinto zinomthelela esikhathini esiningi ngoba umuntu akafuni ukusala ekwenzeni le zinto ngoba abantu abaningi le nto sebeyayenza.

Umyalezo engingafuna ukuthi bagxile kuwe ukuthi ukuxwayisa abantu intsha ukuthi bay'vikele bay'vimbele. Ukukhuthaza imikhuba ephephile efana nokusebenzisa amakhondomu. Amasu okunciphisa ukulimala kwalaba abasebenzisa izidakamizwa kanye nokufundisa ngocansi oluphephile. Ukuhlola ngingathanda ukuthi bagcizelele ukubaluleka kokuhlola okuvamile, ukuze bazi isimo sabo. Njengoba ukuthola kunesikhathi kungaholela ekuphathweni or kungcono futhi kuvimbele ukudluliswa kwesifo nokwelashwa. Bagqamise ukutholakala kokwelashwa okusebenzayo njengo kwelashwa ngezidambisigciwane.

Ukuze kuthuthukiswe izinsiza zokuhlela imndeni emphakathini lapho abelaphi bendabuko bethenjwa khona. Abasebenzi bezokwelapha nabelaphi bangasebenzisana ngokwakha ukwethembana, ukwabelana ngolwazi. Okunye abangakwenza ukuhlanganisa imikhuba yendabuko nokunakekelwa kwezempilo kwesimanje. Kuyilapho behlonipha iy'nkolelo namasiko nokukhuthaza imikhuba ephephile.

Lo msebenzi ngingawenza ngendlela ehlukile. Okokuqala engingakwenza ukuthi ngimhloniphe nomuntu engabe ngisebenzisana naye. Ngingagxila ezidingweni ezihlukile zakhe, izintandokazi kanye nemigomo. Ngingaxhumana naye ngokukhululekile ukuze aqonda ukuthi yini ukuze ngiqondo ukuth yini ayidingayo futhi ngimhloniphe. Ngihloniphe ney'nqumo zakhe. Ngingamukhuthaza ukuthi azimele, ngingam'nika amandla okuzimela, izidingo zabo kanye nalokho akuthandayo. Lokhu kungase kuhlanganise amathuluzi okufundisa, okuxhumana ngamazwi, noma ngobuchwepheshe obusizayo ukuze aveze izidingo zakhe ngokucacile.

Njengomhlinzeki wezokunakekela kwezempilo ukweluleka isiguli mayelana nokusoka kuhilela ukunikeza ulwazi olucacile, olungachimile nolunembile kuyilapho kuhlonipha lokho isiguli esikukhethayo namasiko, noma izinkolelo zomuntu siqu. Indlela engingenza ngayo lokhu ukusungula endaweni ethezekile. Ngingaqala ngokuqinisekisa ukuthi isiguli sizizwa sikhululekile futhi sikhululekile ukuxoxa ngezinto ezikhathazayo. Ngingakhuthaza ingxoxo evulekile lapho engabuza khona imibuzo, futhi aveze imicabango nemizwa yakhe mayelana nokusoka.

Engingakwenza ukuthi ama-ramp angafaka i-system-u evumela ukulungisa kalula kwe-engeli ye-slope, kuye ngendawo noma isikhala. I-hydraulic noma i-electric mechanism ingashintsha umthambeka usuke ku-one, , one, twelve. Umthambeka ojwayelekile uye endaweni ethambile. Iqinisekise ukuthi nalabo abanamandla angaphezulu komzimba alinganiselwe bangakwazi ukuzulazula nge-ramp. Okunye idizayini ye-module, izingxenye ze-ramp zingaba imodula futhi zenziwe ngendlela oyifisayo kalula. Zivumele irempu nezikhala ezahlukahlukene.

Ngingaqinisekisa ukuthi khona amayunithi ezempika angomahambanendlwana, imitholampilo engomahambanendlwana noma amaveni okufundisa ngezempilo angaya ezindaweni zasemakhaya. Ukuze anikeze ulwazi mayelana nokuvimbela inzalo kubantu besilisa. Abasebenzi bezempilo bomphakathi ngaqeqesha bangaqeqesha amadoda nabesifazane bendawo njengama CHW ukuze basebenze njengemthombo ethembekile yolwazi emphakathini yabo. Ngingabafundisa abafundisi beyintamo okubandakanya amadoda endawo njengabafundisi bontanga abangakhuluma namanye amadoda emphakathini wabo mayelana nezinzuzo nokutholakala kwezindlela

Ukusebenzisa imikhiqizo yokuncipha kwesisindo engahloliwe kungadala izingozi zezempilo ezibalulekile. Okuhlanganisa ukusebenzisana okungase kube khona nemithi, imiphumela emibi kakhulu, ngisho nokulimala ngokomzimba, noma ukufa. Ikakhulukazi kubantu abanezimo zezokwelapha ezivele zikhona emzimbeni.

Ukukhuthaza abazali ukuba bakhulume nezingane zabo mayelana nokuvimbela inzalo, ukuhlela umndeni, ubulili obuphephile nezinto zokuvimbela inzalo. Bazinikeze izinsiza. Ukuqeqeshwa kwamakhono nolwazi olunembile lwezokwelapha. Kuyilapho kubhekwana nezinkathazo zabo ezingase zibe khona nokuchema. Abangakwenza ukuthi bahlale phansi bakhulume nazo iy'ngane zabo. Okunye abangakwenza ukuthi bazigqugqquzele zihambe ziye emtholampilo zikwazi ukuthi zihlele umndeni.

Imithi yokwelapha yomugqa wokuqala iyona esebenza kahle kakhulu. Futhi inobuthi obuncane kakhulu bokusetshenziswa ekwalapheni i-TB. Kuyilapho imithi yokwelapha yomugqa wesibili ingasebenzi kahle. Ayisebenzi kahle, ibiza kakhulu, futhi inobuthi obuphezulu. Nokho zibalulekile ekwelapheni izinhlobo ze-bacteria ezingazweli emishanguzweni i-MDR TB.